Ukuba ndingafumanisa ukuba ndithenge ii-vitamins, izongezo zempilo yamathambo kodwa ndibe ndizibona ukuba azisebenzi, ndingaphinda kulo mthengi bendithenga kuwo ndiyombonisa okanye ndimxelele ngoluvo lwam. Ndive ukuba yena uzawuthatha esiphi isinqumo kuba esiva oku ndikuthethayo okanye angacebisa athini. Okanye ndimbonise ukuba engenza njani okanye ancede abanye abantu ngoba ezi zinto mhlawumbi masithi azikho semthethweni. Ngoko zizawufuneka ukuba mhlawumbi ziyoqaliswa ukuba zithestwe kwiilebhu, iinto ezinjalo. Ndimlumkise kwaye ndikwazi nolumkisa nabanye abantu ngezi products.

Into elungileyo kwiinkolelo zeziNtu malungana nokucwangcisa ucwangcisontsapho kukuba ziyabonisa ukuba kunokuba uphele sowukhupha okanye ulahla umntana kungangcono ukuba usebenzise ezi ndlela zibekiweyo zocwangciso, ukwenzela uba ungenzi isimo esibi sokulahla umphefumlo okanye sokubulala.

Into ethi qatha engqondweni yam ngobundlobongela obusekelwe kwisini, i-gender based violence, kukuba amanina amanintsi ayahlala kwizimo apho kwenzeka obu bundlobongela kuba ecinga uba fanuba izinto zizawutshintsha. Kwaye loo nto leyo ngefanuba ingenwa ngabahlali ukuze amadoda ayeke ukubetha amanina.

Ubhuti wam ukhathazwa yintloko ngokwenene. Into endikhathaza kakhulu ke kukuba umntu uyakwazi ukuqala abe nezigulo ezincinci kanti sele efumene isigulo esikhulu. Okanye athi ngoku ehleli phantsi esacinga uba yinto encinci le imphetheyo kufumanise ukuba ibingakwazi ukunyangeka ngoku isaqalayo kodwa yena umntu angayiphakameli ayoyiphakamela sele konakele kakhulu emzimbeni wakhe. Yiyo into endixhalabisayo.

Into endiyibona isenzeka ukuphucula amaziko ezempilo ukuze afikeleleke ebantwini abaphila nokhubazeka kukuba noko ngoku noluntu luyafundiswa ngabantu abanokhubazeko kwaye xa befikelela emazikweni empilo kuyacelwa ukuba umntu obonakalayo ukuba akekho rayithi akhawuleze asiwe phambili, abafoli zilayini ezinde. Kwaye iindawo ezinintsi ngoku noko ziyabathathela okanye ndingathi ziyancedisana nokuncedisana naba bantu ukuba bakwazi ukusebenzisa izikhungo zabantu bonke njengokufakelwa kweethoyilethi zabo bucala.

Ndicinga okokuba ikhondom ibalulekile kakhulu xa nisabelana ngesondo ukwenzela ukuba iintsholongwane ezikwazi ukudluliselana xa nisenza isondo ziyanciphiseka, kwaye ikhondom inciphisa isifo intsholongwane i-HIV kwaye namathuba okuba umntu amithe.

Ugqirha umcebise umalume ukuba akhe atye ukutya okuyisondlo, ehlise ityiwa neswekile emzimbeni, aziphathe kakuhle azivocavoce kwaye ayeke ukusela iziyobisi notywala.

Ndicinga uba ewe zikhona izinto ezinceda ukuba abantu abadala apha ekuhlaleni, njengamanesi akhutshwayo ahlala angena imizi nemizi. Aye athi ke kule mizi apho umntu ehlala yedwa bafike bamcocele indlu yakhe, bamphekele, bamselise neepilisi, bamfundise nokuziselela iipilisi zakhe. Kodwa kwicala loba umntu xa egula kufuneka ahanjiswe aye eklinikhi okanye esibhedlele, azikho iinto, iimoto zokuthutha ezisuka kuRhulumente kwaye neeambulensi zifika kade apha esixekweni.

Okokuqala, ubhuti wam ndingamcebisa ukuba athathe ipilisi okanye iyeza leentlungu. Kodwa ukuba ipilisi neyeza leentlungu alimncedi ndingamcebisa ukuba andwendwele ugqirha eklinikini ekufutshane ukuze azawukwazi ukuhlolwa ukuba inoba unobangela wale ntloko okanye iintlungu ezingapheliyo yintoni. Okanye kungafumanisa ukuba uyazikhathaza kakhulu, ndimxelele ayeke ukucinga kakhulu azame ukuphumza ingqondo.

Ngamaxesha amanintsi ndicinga uba umntu umsa umzali wakhe kwikhaya labantu abadala kuba engenako yena ukumnakekela. Okwesibini, kukuba mhlawumbi angakwazi ukufumana umntu ongamncedisa nokumlekelela ekubeni ajongane naye. Kuba abantu abadala xa sebebadala bengaphilanga, badinga umntu ozohlala ehleli ecaleni kwabo ngamaxesha onke akwazi ubancedisa kwiinto zonke abazidingayo.

Ndicinga uba ewe siyabandanyeka kulo mba. Okokuqala, akulunganga ukuba umntu ongutata ase isandla kumntu ongumama. Ngoko ke ukuhlala phantsi simfundise lo mntu ungubhuti wethu okanye utata walapha simbonise ukuba le nto ayinaziphumo zintle. Ukuba uyaqhubeka simxwayise ukuba umfazi wakhe unako ukuya emapoliseni ayomvulela icala ngokuba uyamhlukumeza.

Ukuba ndingafika esibhedlele kukho umgca omde kwilayini, ndingaqala ndizulise ngokuyokhangela apho ndingakwazi ukuthesta khona intsholongwane kagawulayo, i-HIV. Ndithi ngokuhambisa ixesha ndiyojonga uba andinobakho na ukwazi na uba ndibe ndiweya i-size yam eskalini. Kwaye ndiphinde ndibuye xa sendigqibe yonke into ndihlale phantsi ndisebenzise imfonomfono yam.